Abaqhubi abaninzi abanamisebenzi engenisa imali ukuba bakwazi ukumenteyina iimoto zabo bazigcine zisemgangathweni. Abanye abaqhubi abanazo ii-inshorensi ezinokuncedisa ukugcina iimoto zabo zisemgangathweni ofaneleke iindlela. Ndicinga zizo ezo zizathu eziye zaba abaqhubi abanintsi babe neemoto ezineemeko ezingafanelekanga ukuba zisendleleni.

Ewe i-overload yingxaki endala kwaye engafuni utshintsha apha eMzantsi Afrika. Ndingasebenzisana namagosa endlela, ndingasebenzisani namagosa endlela njee angathembakaliyo kuba kaloku kudume into yoba amagosa endlela ngoku ayanyotywa kwaye avuma nawuphi na umnyobo. Ndingenza sure ukuba ndiyaqinisekisa ukuba siyasebenzisana namagosa endlela ukuba loo mkhuba lona upheliswe. Unoteksi othi agcwalise iteksi yakhe adlulele kwinani elingafunekiyo abe ne-fine ayifumanayo.

Umna ndithi kukungakhathali, kuba abaqhubi bayazibona iingozi ezenzekayo endleleni kwaye umntu uyabona xa engafakanga i-seatbelt angasengxakini kakhulu. Mna ndithi kukungakhathali kuba ayikho into ebenza bangazifaki, bangawafaki amabhanti okhuselo.

Ukukhwela ibhayisekile kukugcina udlamkile, kukugcina usempilweni kuba kaloku xa ukhwela ibhayisekile uyafana nomntu ozilolongayo.

Oonotekisi mabancedisane namagosa endlela kwaye oonoteksi mabawuthobele umthetho wendlela. Ndingenza sure uba ndiyaqinisekisa ukuba abantu endisebenza nabo oonotekisi bayawuthobela umthetho wendlela kwaye bayawamamela amagosa endlela kwaye uyaphela lo mkhuba wokuba kunyotywe.

Ndicinga ukuba uRhulumente uyathandabuza ukuqhubekeka nezi zicwangciso kuba uloliwe ingayinto ingasetyenziswa kakhulu kwiidolophu ezincinci.

Ibaluleke kakhulu into yokwazi ukuba ii-robots zisebenza njani nokuthi uzijonge phambi kokuba uwele indlela. Okanye uba uhlala apho kungekho zi-robots zikhona, kubalulekile uqale ujonge ekunene, ujonge ekhohlo phambi koba uthi uthathe isigqibo sokuba uwele indlela.

Abaqeshi bangazama iindlela zokuba babe nezabo izithuthi ukuze xa kukho iimeko ezinje bayazi ukuba bayakwazi ukubathutha abaphangeli babo ngokukwabo, bangaxhomekeki kwizithuthi zikawonkewonke.

Xa usebenzisa eli lungiselelo ikunceda kakhulu loo nto kwizinto ezininzi. Ikunceda ukuba useyive ipetroli kwaye iyakukhusela kwizinto ezenzekayo kakhulu apha phandle uba imoto yakho uyisebenzise ngaloo maxesha kuba ngoku imoto ziyathathwa apha phandle. Kanti kwiimoto, iimoto zabantu abanintsi ezikhwelwa ngabantu abaninzi eziya emsebenzini azifane zichaphazeleke koku.

Ngokubona kwam iimfazwe zeeteksi kweli loMzantsi Afrika zizinto ezingakwazi ukunqandwa nanguRhulumente nangabantu abasemthethweni. Kuba ndithe ndokuqaphela kwimfazwe ebikhona edlulileyo koyike kwa amapolisa ango, oonotekisi bebezenzela.

Andifuni uxoka andizange ndibekho kwimeko enje okanye andizange ndava umntu osondeleyo kum okwimeko enje, kunjalo nje andikwazi ukuphendula lo mbuzo.

Into yokuba kunyanzeliswe abantu bakhwele iiteksi, kucaba umntu akanokukhwela imoto yakhe okanye imoto yakokwabo phambi kweteksi yinto engalunganga kakhulu. Oku ngoku ingathi kuyanyanzeleka abantu bakhwele iteksi. Leyo ingayinto endingathi mayitshintshwe.

Inqwelomoya iyakhawuleza ukufika apho iya khona kwaye iinqwelomoya azifane zixinane emoyeni kwaye iingozi zeenqwelomoya yinto enqabileyo apha elizweni. Ndingabacebisa abantu ukuba, ukuba umntu uyafikeleleka angayisebenzisa inqwelomoya ukuze akhawuleze afike apho aya khona.

Eyona nto ndiye ndiyilangazelele kakhulu kwisikhululo sepetroli kukutya nento eselwayo, kuba kaloku iimoto ziyawuhamba umgama omde zingamisi kwiindawo zokutya.